Umdlalo ebendinowulandela mna kwi-electronic sport ngumdlalo we-street fight. Ngoba abantu xa beqhela ukufunda ukuzikhusela ngoba i-street fight siyabancedisa uba umntu akwazi ukuzilwela nxa ehlangabezana nezinto, kanjengoba ahlangabezane nolwaphulomthetho. Ngoku ukwazi ukuzilwela kungamenza ahlale eziva ephephile ngoba xa ungakwazi ukuzikhusela akukho mntu uzokwazi ukukhusela, funeka ukwazi ukuzikhusela kwezinye izinto.

Into endingayenza mna kukumcacisela ngobungozi balo mdlalo afuna uwuthatha nendlela eyothi imchaphazele ngayo mhlawumbi ezifundweni zakhe. Kumele ayazi uba kumele aqale phi ukudlala aphele phi. Kubalulekile kona umntu alandele isakhono sakhe kodwa asilandele ngendlela eyiyo ngoba xa ezoba ngumntu odlalayo ogasihoyanga isikolo angeke iye endaweni erayithi loo nto.

Umsebenzi endingathanda ukuwenza kukutyala iziqhamo ndibe nayo nemitshini yoyikhusela uba ikhuseleke xa kuthe kwafika izichotho neemvula ezinkulu.

Ezam iindlela zokonwaba kukufunda iincwadi nokufunda amabali, nokudlala ii-games ezisefowunini, nokubukela ii-movies.

Ngexesha lam endingenzi nto ndithanda ukuba ndidlale ngoba zindivula ingqondo and ndiba nomdla woba kwisigaba esilandelayo sizobe sinjani na.

Andinokwazi udlala igalufa ngoba ayiyonto endakhe ndayidlala nento endakhe ndayibukela nakumabonakude, ayingumdlalo othi undinike umdla xa ndiwubona.

Apho ndihlala khona umsebenzi othandwayo ngabantu nam endithandayo ukuwenza kuchola iinkonkxa esezisebenzile bahambe bayozithengisa apho ziye ziphinde ziqalele zenziwe ngokutsha. And ndiyawuthanda nam lo msebenzi. Ngendlela endiwuthanda ngayo mna ngamaxesha wam endizipholileyo ndiyawenza nje.

Abantu abadala mna ndingabacebisa ngokuba indlela esempilweni abayinophila ngayo kukuba umntu omdala phakathi evekini azenzele imisebenzi yakhe kodwa kube khona amaxesha woba abantu abadala bafundelwe amabali. Not bonke abantu abadala bayakwazi ukufunda amabali kodwa mna into endingayenza ukuncedisana noba baphile ngokwasengqondweni kukubafundela amabali weendlela zokuba bazikhusele, ngoba ixesha esiphila kulo lixesha apho kulinyazwa abantu abadala.

Imisebenzi endingacebisa ukuba bayenze mna abantu abangootata ibagcine bahlale besengqondweni abadala, iingqondo zabo zihlala ziphila kakuhle kuba badibanise lonke ulutsha olusakhulayo olungabafana, babafundise ngendlela yokuphatha abantu abangoomama nendlela yokukhula uyindoda uba uziphatha njani xa uyindoda.

Ulutsha olungabafana elingamakhwenkwana asakhulayo ndingabacebisa ukuba kubekho imidlalo yebhola ekhatywayo neminye imidlalo enobenza bahlale bevavanyekile, beziva besemandleni ukuze bakwazi ukuphila ixesha elide.

Abafana abaneshumi elivisayo leminyaka mna ndingabacebisa ukuba kubekho imidlalo yebhola xa kungexesha leeholide neminye imidlalo enothi ibakhuthaze baqhubeleke. Mhlawumbi abanye babo bangade bafumane , bazibone sebedlalela amaqela awaziwayo.